Ebe course ena ya first aid, o lokela ho be le dipampiri tsa mofuta ofe? Hape o tla tlameha o ye sekolong hore o lo etsa course ena ya first aid.

Se etsang hore di-ambulance di nke nako e telele ho fihla sebakeng se ba tshwanetseng ho ya ho sona, ke hore batho ba seremakeha ba le bangata. Ka hoo, ambulance e ke se fihle sebakeng, dibakeng tse ngata ka nako e i-one. Ka hoo, hape ho etsang hore di fihle nako e telele sebakeng seo ke hore tse ding tsa batho ba seremakehile haholo ho feta ho ba bang. Ba ka thuseha, maphelo a bona a tsietsing.

Ee, ke nnete. Tse ding tsa ditleliniki ha di tshware batho hantle. Seo ke se ka se utlwa ditleliniking ke hore tshebetso ya bona ha e tle ka potlako. Ka hoo, le basebeletsi ba moo ditleliniking ha ba bue le batho hantle.

Ee, ke a dumela hore dijo tse nang le dimatlafetse di thusa ngwana wa sekolo hore a ithute ha bonolo. Hobane dina le dimatlafetse tse thusang kelello le mmele hore ngwana a tsebe, a be le tsebo mme a ele hloko ntho tsa sekolo. Mmele o matlafetse

Basebetsi, kajeno lena ke nahana nthwena ya hore batho ba tsamayang nako e telele ho tlo reka meriana ena ya ka, ke hore ebe re bula mabenkele a mang dibakeng tse ding hore batho ba bang ba kgone ho thola meriana eo ha bobebe ntle le ho tsamaya ho telele.

Ho lokela ho latela metjha e mengata hore bana le batjha ba se ke ba fumana ba hatellwa dikelello ditleliniking, dipetleleng tsa rona. Ka mokgwa wa hore basebeletsi ba dipetlele le ditleniking ebe ba rutuwa ka hore motho ka mong o bua jwang ka le yena. Kapa ho botsa tsa maphelo hore na ebe lefu la tlileng ka lona le batla mofuta ofe wa thuso? Ntle le ho fuwa kapa ho hatellwa dikelello ditokelo.

Dikotsi tse ba lokelang ho di qoba pele ho nka kgato le ha e le efe, ke hore baratani ba qale ka ho ja hantle dijo tse matlafetseng mmele, ba matlafatse mmele. Ba je kapa le hona ho itlhwekisa, le hona ho nwa le ha ekaba dipidisi kapa meriana e ka thusang kgatello ya madi.

Kgatello ya maikutlo ho batho ba banna ka tlhokeho ya mosebetsi, ke hore e thibela ka tsela ya hore motho a bue mathata a hae mabapi le mathata a nang le ona a etsang kgatello ena. Mme le hona, hona le batho ba ithutetseng ho bua le batho jwalo ka di-psychologist. Di thusa haholo ka tsona tsena, ka tsa di kgatello ya maikutlo ho thusetsa motho ka mong kapa ba bangata.

Mathata a ditjhelete le mathata a dipalangwang, boemo ba bophelo bo sa dumelleng ho tsamaya, tlhoko ya tlhokomelo ya bophelo e sa fihlelleng haufi le moo a dulang, mathata a tsebo kapa a kutlwisiso.

Sekolo le SGB mmoho le batswadi, ba tla lokela ho buisana hore ba se ke ba fa bana kapa ba eletsa bana ho reka dijo ntle le sekolo. Ka hoo, sekolo le SGB e tla tlameha hore ba etse lebenkele moo bana ba sekolo ba tla rekang dijo teng ntle le ho reka dijo ntle le jarete ya sekolo. Ka hoo, ba tla bolokeha le hona ho jala jareteng ho etsa, ho dijo.

Ka tebello nkare ditsi tsa di etsa ho lekaneng. Ditsi tsa phatlalatso ha di ka tseo tse lekaneng mabapi le hore dihlahiswa tsena ha di molaong. Ka hoo di tla etsa bofuma le hona dintwa ka hara baahi. Le haebane di etsa melemo e metle empa ke tse sa bolokehang.

Eya, ke a dumela hore ke bona ba tlisa meriana e seng melaong hobane mmuso kapa hona lefapha la meriana ba sebeletsana le bona batho bana ba ka ntle. Mme ba e fana ka tjhelete hore ba rekisetse ka Afrika Borwa meriana eseng melaong. Ka hoo, le bona ba atleha ka dipokothong tsa bona, ba fumana ho itseng nyana. Ke ka hoo ba rekisang meriana eseng molaong Afrika Borwa mona hobane jwale e tla tlameha hore kapa e fetelletse le moo e se e rekisetswa le bana ba banyane, moo e tla ba seremakang.

Ditleliniki tse tsamayang di ka tjhentjha ka tsela ya hore hobe le bongatanyana ba ditleliniki ka hara lekeishene a rona ho thusa batho ba lekaneng, hore batho ba se ka ba tsamaya tsela e telele ho tla thola thuso mabapi le maphelo a rona a mmele. Jwale, le hona ho tsamaya ha ditleliniki ho lokela hore di be le tshebetso e ntle ya batho.

Phepelo ya meriana le dipidisi ditleniking ha e dule bakudi hantle ka tsela ya hore, nako e nngwe bakudi ba tsamaya nako e telele ho ya tleliniking ho lo thuswa. Le hona ha ba fihla ho thuswa moo ditleliniking, manese kapa ona bathusi ha ba bue le bona hantle, ha ba fe tshebetso e hantle. Ba ema nako e telele hore ba tle ba thuswe. Ka hoo, sena se dula bakudi hampe maikutlong.